Ukuthi befundiseke nabo hlampe kube ney'kole zabantu abafana nabo abanjalo abakhubazeke ngokwengqondo. Kungabi ukuthi uma usukhubazekile nje bese uyayekelelwa kanjalo ungatholi lwazi, Kumele kube ney'kole zokuthi bethole ukufunda nabo ngayo yonke into.

Yebo, kunjalo impela. Ukugquma ngokwezifo zesintu, ngokwezinkambo zesintu kuyalekelela kakhulu ezifeni ezimbi, ikakhulukazi zokuphefumula. Uma ugquma nje mhlampe uphethwe uvaleke amakhala ayakhona ukuthi avuleke. Ukugquma nje ngezinto zesintu kulapha izifo ey'ningi kakhulu.

Ngiyacabanga ukuthi othisha bafundisekile kabanzi ngezempilo, bese kuthi-ke bona othisha bekwazi ukudluliselela ey'nganeni. kangangokuba mhlampe uma kunesimo esiphuthumayo esidinga ezempilo esikoleni, bayakwazi ukuthi usista , othisha benikeze usizo lokuqala ngaphambi kokuba babize abezempilo.

Kona kuyisimo esingekho lula, uma usamusha or usemusha, bese uphila ne-HIV. Akubi lula ukuthi uwutshele umndeni wakho. Nginga-advise-a mina umuntu ukuthi uma ngabe ethola ukuthi une-HIV, athathe isikhathi sakhe, then uma ese-ready-ke usengawutshela umndeni.

Lokho kusiza kakhulu ngokuthi ungaze ugule. Uma usheshe wathola uyakhona ukuthi eklinikhi bekunike amaphilisi, uqale udle i-treatment, kanti uma uphuzile ukuthola, uyagula, kuba kancane ukuthi i-treatment isuke isangasiza.

Izikole othisha bathole ukufundiseka ukuze nabo bezokwazi ukudlulisela ulwazi kubafundi. Bafundiseka ngezempilo, bese ukuze mhlampe uma kuba nesimo esiphuthumayo esidinga usizo lokuqala bekwazi ukuthi besize othisha.

Isimo lapho kwakumele nginikeze khona usizo lokuqala kumfundi owayekade kwakushisa ilanga, kwaba nesimo sokuphuma umbongozile emakhaleni. Usizo lokuqala-ke uyaye ukwazi umuntu umuphe amanzi, ageze amakhala noma asebenzise ama-ayisi.

Amakhambi esintu ayasebenza kakhulu, akumele uwabuke, abukelwe phansi. Ababewasebenzisa nge-COVID ayabasiza nawo kakhulu. Ezifweni uma ngabe sifuna usizo kumele sibheke khona ezintweni zesintu, nezasesilungwini zonke ziyasebenza.

Kubalulekile ukuthi uqale imishanguzo yakho uma ngabe uthola ukuthi negciwane lesandulela ngculaza, ukuze uzophila, ngoba uma ukukuthi usutholile ukuthi unalo awangayiqala imishanguzo yakho, kungenzeka ukube uzithole sewugula, uthi sewuyiqala kanti usu-late, isimo besesivele siyabheda kuwe.

Kuya ngamasiko-ke ngoba vele singabantu nje, amasiko ethu awafani. Abanye bayakwenza, abanye abakwenzi, Kepha mina angikuboni ukubaluleka kwalo ukuthi kwenziwe lokho. Umuntu uma eselashiwe nje mhlampe ngokwesintu noma ngoko kwasebelungwini, waphila sisuke sesibonga impilo nje.

Khona kuyaye kube nzima kakhulu ezibhedlela ngoba wonke umuntu oya esibhedlela usuke egula. Ngaloyo mzuzu-ke, odokotela nabo basuke bezama ngawo wonke amandla ukuthi basize wonke umuntu. Uma ngabe kuwukuthi kugcwele wonke umuntu kusuke kumele abekezele. Odokotela basuke bezama nabo ukuthi kugcine kusizakale wonke umuntu.

Kunjengoba kubhaliwe nje lapha, abantu basuke bebaningi esibhedlela. Uma kunolayini kumele ukuthi ubambe ulayini nawe ulinde lizofika elakho ithuba lokuthi uthole usizo, ngoba wonke umuntu usuke egula ngendlela yakhe ehlukene.

Kuyisimo esimbi kakhulu leso, and futhi izinto ezenzakalayo vele ukuthi ufike ekuseni, kodwa ungamtholi udokotela uze umthole emini, kodwa ngisho kusuke kunolayini. Kusuke kunabantu abangaphambili kwakho. So, kona-ke koda-ke, kuyinto engayinhle ukuthi umuntu efike ekuseni kuze kushaye iy'khathi zasemini engasiziwe, ngoba abanye abantu basuke begula kakhulu okungaba nomthelela wokuthi beshone bengakalutholi usizo.

Iy'ngane ekuseni kumele zidle amafruthi, zidle nephalishi. Ukudla okunempilo zikwazi ukuthi ziye esikoleni zinomfutho namandla.

Iy'ngane kumele zikhuthazwe ukuthi ziyidle imfino, ngoba imfino iyona impela enempilo, iyona ekumele ukuthi idliwe. Ziyathanda ayithandi kumele ziyidle imfino. Othisha kumele bezame ngawo wonke amandla ukuthi bey'gqugquzele, bey'fundise iy'ngane ngokubaluleka kwamaveji.

Izinsiza zokusebenza zahulumeni ezishodayo. Uhulumeni uyena okumele akhiphe izinsiza ezizokwazi ukufundisa kabanzi othisha bese othisha bedlulisela ulwazi ey'nganeni.

Izinhlobo zokuphepha ukuthi ufake le nto abayifakayo ekhanda, isigqoko sasekhanda, ufake iy'ngubo lezi zey'cishamlilo eziqinile ezivikela umlilo. Uphethe amanzi futhi la ohamba khona, ngoba vele usuke uzele kona ukuzocisha umlilo. So, kumele noma uhamba emlilweni uzocisha koda ungasondeli kakhulu eduze nomlilo.

Abafundi bengazama ukuthi bey'fundele bona emakhaya ukuthi usizo lokuqala luba njani, koda futhi nothisha bengabalekelela ey'koleni ukuze bebafundise ukuthi, uma kunesimo esikanje, yiluphi usizo lokuqala.

Kona kuyingxoxo ezingathokozisi nje nakancane, ngoba akusiyona into enhle ukulahlekelwa umuntu. So, nje kwasidingo sokuthi ziqalwe asikho, noma singazi-avoid-a nje ngoba sibone ngoba sekwenzeka, singabi kungabi yinto esikhuluma ngayo mihla nemihle ngoba singazibangela amabhadi.

Iy'ngane ezikhulayo kumele zidle ama-fruit namaveji, ukuze zikhule ziqinile, kakhulukazi amaveji nje. Zihlukane namafutha.

Amakhambi esintu ayasebenza nawo, usizo lokwezokwelapha lufuna kuyo yonke indawo. Ungalufuna ezibhedlela, ungalufuna esintwini. Lapho obona khona ukuthi uzoluthola usizo kumele uye khona.

Uhulumeni uyena ongakhipha izinsiza kahle zokuthi ukutholakale ulwazi ey'koleni. Lona liyadingeka kothisha nabafundi kepha uhulumeni uyena ongakhipha iy'nsiza kufunda.

Akuyona into enzima uma ngabe uzobhekana nomfundi onesimo esiphuthumayo. Okubalulekile ukuthi umutshele ehlise umoya, ebese uyamphuthumisela usizo lokuqala. Ufonele nabazali bakhe befike esikoleni.

Abantu sebeyagula kakhulu manje emhlabeni, ngoba abaziphathi, abazinakekeli imizimba yabo. Badla ukudla okurongi okubagulisayo, noma sebegula futhi bengay'nakekeli, bengayithathi i-treatment. Okwenza bagcine begula kakhulu, bese beyogcwalisa iy'bhedlela.

Abashayeli ikakhulukazi osomatekisi, abakwazi ukushayela kahle emgaqweni banodlame, futhi ibona abakhanda kakhulu i-traffic. Nesimo sezulu siyayenza futhi i-traffic ngoba iy'moto azikwazi ukushesha kumele zihambe kancane.

Kumele kube nama-wheelchair, kumele kube ney'nduku zokuhamba, ngoba abantu bakhubazeke ngey'ndlela ezingafani la ngaphandle. So, yizona zinto ekumele zihlale zikhona lezo.

Kukhona abayigomela i-COVID, kukhona futhi abangayigomelanga kodwa futhi sonke siyafana ngeke uwubone umehluko. So, nje ngeke uze wazi ukuthi kahle kahle ikuphi oku-right.

Umphakathi enga-donate-a esikoleni ukuthi ukudla kungapheli ngoba vele ziningi iy'ngane ezingakutholi ukudla emakhaya bese zithola ukudla esikoleni. So, ilunga lomphakathi noma iliphi elithiwa uma kuwukuthi unako ukudla kuningi, ungahamba uyo-donate-a esikoleni ukuze kuqhubekwe esikoleni kuphekelwa iy'ngane.

Imiphakathi kumele ilime, itshale, ibese-ke la bantu abasaplaya iy'kole ngokudla bezokwazi ukuthi bethenge khona la emphakathini ukudla oku-fresh, okunomsoco.

Okokuqala into okumele uyenze uma kude awusondeli emlilweni uma uzokhipha ipayipi ukucisha. Usondela nje kancane kancane ulo uya nawo umlilo ubone ukuthi usuyaphela.

Kufanele kwaziswe ukuthi kwaziswe izingane ukuthi uma omunye umntwana esenkingeni akahlekwa, ngoba nako lokho kuyawuthikameza umqondo womfundi. Kumele abafundi bazi ukuthi umntwana uma esenkingeni baphuthume ama ofisi othisha befuna usizo lokuqala.